Umtjhayeli kufanele alandele imithetho yendlela. Bangasebenzisi iindakamizwa begodu bangaseli utjwala ngaphakathi . Kufanele bona umtjhayeli angakhwezi abantu abanengi abadlula inani labakhweli abekelwe noma. Abakhweli kufanele bahlale phasi kungabi khona abajameleko ngombana bazokuthikameza umtjhayeli. Bangabeka imithwalo yabo endleleni ekhamba abantu, ngaphakathi kwebhesi begodu kufanele wonke umuntu abhadele imali epheleleko.

Kufanele abantu bakhambe ngeenthuthi zomphakathi, bese abanye abasebenza emsebenzini kufanele bakhwezane njengokuthi babe bane basebenzise iimodere yinye. Abasebenzela eduze bona kufanele bakhambe ngeenyawo namtjhana baberegise itsikiri. Lokho kungaphungula iinkoloyi ezinengi emadorobheni.

Umphakathi ungathuthukisa izinto nge-Bolt ngokubambisana nabatjhayeli izinkinga kumele benze amahlelo yokubambisana ezakhiwe mphakathi.

Abathengisi badosa abathengi eendaweni eziphithizelako ngokusebenzisa amaqhinga ahlukahlukeneko. Abathengisi baphatha izinto ezahlukahlukeneko begodu nezibalulekileko. Lokho kudosa abathengisi abadlulako, abanye babadosa ngokuphatha izinto

Ngokuhlakanipha bekwenziwa i-artificial intelligence nokufunda kumtjhini. Kutjhugulula indlela ekuphathwa ngayo kwezindiza okuyi-aircraft okwenziwa ngayo, izinto zokutlhogomela lezi zifuna idatha evela ngendima. Lendlela yokusebenza ihlele kuhle yenza ukuthi amathuba weengozi endleleni anciphe khulu begodu ikhulisa nokuthembeka kwayo.

Kuyi-network namkha esensa umthwalo eenkoloyini namtjhana ematrenini.

Kubalulekile kobanyana ithraga lihlolwe ngaphambi kobanyana likhambe. Ukuze umtjhayeli aphephe begodu nezambatho azilayitjhako ziphephe. Kanye nabantu abakhamba endleleni baphephe. kwethraga kusuke kuhlolwa izinto ezibalulekileko.

Amathraga athutha iimpahla adala umonakalo omkhulu eenkontirini ngombanyana aphatha izinto ezibudisi khulu. Amathraga aveza imigodi endleleni ukugobeka kwendlela begodu enza indlela kobanyana iqindezeleke. Okhunye godu enza kobanyana indlela imotjheke msinyana. Okwenza kobanyana urhulumende abuye azokulungisa ngesikhatjhana esincani. Abuye adale neengozi eendleleni.

Kumele uqaphele amathraga nezitimela. Ungadangi namtjhana ungeqi amathraga. Uqaphele ubugebengu, ungajarhi ulalele izaziso ngombana zikunikela ilwazi.

Iindleko zepetroli ziyabiza emadorobheni ngombana isuka kude ipetroli ukuze ifika emadorobheni. Iindleko zokuyithutha ngamathraga ziyakhuphuka.